Ndza pfumela hikuva inthanete ku va yi tirha yi lava data ene loko nxavo wa data wu ri ehansi swi endla leswaku vanhu va tsaka hikuva va kota ku fikelela va xava data leri va kota ku tiphina hi inthanete ya vona inthanete hi yona yi tirhisaka data van'wani va tirhisa data ra Wi-Fi data ra Wi-Fi rona hi rona ri hakeriwaka n'hweti na n'hweti munhu u hakela loko n'hweti yi sungula a nga tiphina hi inthanete ya yena n'hweti hinkwayo ndza pfumela.

Nxavo wa data ra Vodacom hi xitalo wa durha naswona data ra vona ri va ri ri ritsongo kambe mali leyi hakeriwaka yi va yi ri ehenhla kambe Cell C yona nxavo wa kona wu le hansi naswona data ra vona ri va ri tele ri va ri ri ra masiku yo tala mina ndzi nga xava data ra Cell C ra nxavo wa le hansi ra data ra ra ku tala hikuva ndzi ta tirhisa nkarhi wa ku leha ku ri na ku ndzi tirhisa data leritsongo nakona ndzi xave hi mali i nxavo wa le henhla kutani ri hela swi lava ndzi tlhela ndzi xava nakambe i nxavo wa le henhla ndzi nga xava Cell C wa nxavo wa le hansi wa data ra le henhla hikuva ri kahle ra tirheka.

A ndzi ti twi kahle swa vava swinene ku va data ri expire nakona ra ha tele hikuva xa ku sungula ndzi va ndzi tirhisile mali ya mina ku ri xava hi nxavo wo durha ndzi ri xava ndzi tirhisa kambe ku fika siku ra ku va ri expire ku rona ra ha tele a swi ndzi khomi kahle swa ndzi vavisa emoyeni swi ndzi endla ndzi navela ku na loko a va endla masiku ya vona ma tala leswaku data leri ri tirha hi masiku ya ku tala ku nga vi masiku lamatsongo na kona rona ri tele nakona ndzi nge xavi ndzi heta ndzi ri tlangisa ndzi endla swilo swo ka swi nga hlangani hikwalaho ka ku va ndzi va va ri hatla ri hela ri nga se expire.

Ndzi xava data kambirhi en'hwetini ndzi tirhisa data ra Vodacom leri ndzi xavaka for masiku ya fourteen ku nga ten ya tigigi five gigi for nhlikani five gigi for vusiku ndzi ri tirhisa for masiku lama ya fourteen kutani loko ri hela kumbe loko ri expire ndzi xava rin'wana nakambe ra masiku lama ya fourteen loko swi hlanganile swi endla n'hweti hikuva i mavhiki mambirhi na mavhiki mambirhi kutani swi endla n'hweti ndzi xava kambirhi en'hwetini data ra Vodacom ri kahle ri tirha kahle ti endlela swona kahle.

Data ya selifoni i data leri ri ri xavaka ri va eka sim card ya wena kutani u chela efonini u ri tirhisa ku nghena ka inthanete u lavisisa swilo kumbe u nghena ka ti ka minxokoxoko yo tala ya ku bula bula na vanhu kutani loko u swi lava u va endlela video call ku nga riqingho leri mi kotaka ku vonana hi rona data ra selufoni rero ku nga ri rona ra Wi-Fi swi hambana hi mukhuva wolowo.

Riqingho ra mina ku na laha ni kotaka ku tima data u tlhela u ri pfulela loko a ndzi lava data ra mina ri heta n'hweti ri nga heli n'hweti yi nga se fika a ndzi ta ri tirhisa ntsena loko swi boha a ndzi ta ri pfulela ndzi ri tirhisa leswi ndzi lavaka ku ri tirhisa swona kutani loko ndzi heta ndzi pfala na le vusiku loko ndzi etlela a ndzi ta ri tima leswaku ri nga tirhi loko ndzi etlela ri tlhela ri nga ri ku tirheni ka nchumu ndzi ta ri tima ndzi etlela kutani nampundzu loko ndzi pfuka ndzi ri pfulela nakambe ndzi endla leswi ndzi endlaka swoho masiku hinkwawo ndzi endlisa xisweswo data ra mina a ri ta heta n'hweti ri nga ndzi heleli n'hweti yi nga se hela.

Data yi fana na moyankarhi ku nga airtime airtime yi tirhisiwa ku foyina kumbe ku belela vanhu lava nga le kule mi bula data rona ntirho wa rona i ku nghena ka inthanete u endla vulavisisi vuxokoxoko bya swilo swo hambanahambana ku na ti-app-e to karhi leti ti va ka kona ka riqingho ngopfungopfu ra smartphone ku na ti-app-e to hundzisa mahungu ku fana na vo WhatsApp data ri tirha ku va u rhumela mahungu ka vanhu lava nga le kule ri tirha na ku vona mavonakule kwala.

Ndzi ehleketa leswaku vasunguri va rona data kumbe vaendli va rona leswi va swi tirhisaka hi ti-computer ku va va endla data swi lava swilo leswi swi tirhisaka nxavo wa le henhla leswi endlaka leswaku loko va hetile ku endla data na rona ri va ri ri ra nxavo wa le henhla and sweswi masiku a ma ha fani ka nkarhi wa sweswi data se ri tirha swilo swo hambanahambana swo tala ri laviwa mikarhi hinkwayo ra xaviwa mikarhi hinkwayo hi swona swi endlaka leswaku ri durha xaviwa hi nxavo wa le henhla.

Hi ndlela leyi data ra masiku lama ri durhisaka xiswona kumbe hi ndlela leyi nxavo wa data wu nga le henhla ha kona a swi lava leswaku vanhu loko va tirhisa va ri tirhisa va ri tirhisa hi vukheta va ri tirhisa loko swi boha loko va heta ku ri tirhisa va ri tima va tlhela va pfulela ntsena loko va lava ku ri tirhisa hikuva loko ri nga timiwi ri tshama ri ri ku tirheni kambe ri nga tirhi swilo swa nkoka ra hela leswi endlaka leswaku vanhu swi lava va xava rin'wana loko se va xava rin'wana ri kumeka swa ku va le ka nxavo wa le henhla van'wani u kuma swa ku mali yo ri xava a yi kona.

Munhu un'wana na un'wana a nga nghena eka riqingho ra yena a ya laha ku nga na ti-setting ta yona phone a heta a kamba leswaku a ku na nchumu lexi xi nga endlaka data ra yena ri hatla ri hela loko xi ri kona a xi susa eka swin'we swa swilo leswi swi lavaka ku tirha hi data kutani loko a hetile ku lavisisa swilo leswi swi nga n'wi byela ka data efonini a heta a kamba leswaku a nga ri tima kwini a tlhela a ri pfulela loko a lava ku ri tirhisa loko a swi kumile a ri tima loko a lava ku ri tirhisa a pfulela nakambe a tirhisa kutani a pfala.

Hi ku tirhisa ka data swi tele swilo leswi munhu kumbe vanhu va nga swi fikelelaka ku sungula ku nghena eka inthanete va lavisisa vuxokoxoko hi swilo swo hambanahambana swa kwala misaveni hi vutomi na swin'wana na swin'wana u nga ri tirhisa data ku va u bula na vanghana u bula na maxaka lama nga le kule hi ku rhumela mahungu eka vona na vona va hlamula mahungu ya vona hi ku rhumela ya vona kutani ku na ti-app-e to tala ku fana na vo YouTube na vo Disney Plus laha munhu a nga langutisaka mavonakule ya switori leswi a swi rhandzaka.

A data yi hambanile na matirhiselo ya Wi-Fi yi hi ndlela leyi a data ri xaviwa hi mali kutani ri cheriwa eka riqingho ri hatla ri hela naswona loko ri helile swi lava u xava rin'wana a ri fani na Wi-Fi, Wi-Fi u chela kan'we hi n'hweti u hakela kan'we hi n'hweti kutani u tirhisa hi laha u lavaka hi kona loko ku hela n'hweti hi kona laha u hakelaka nakambe u hakelaka Wi-Fi u hakelela n'hweti yin'wana kambe data wa chayela foyinini kumbe eriqinghweni kutani loko ri hela swi lava u xava rin'wana nakambe wa .